Ndi nga sumbedzisa khonani yanga uri u ḓa mutshatoni wawe ndi khou funa u ḓa fhedzi ndi na khaedu ya uri a thi na miṅwenda sa ezwi hu khou tea u ambariwa miṅwenda kana tshiambaro tsha u ambara tshi re na miṅwenda. U bva afho ndi nga lingedza uri nṋe na hoyo khonani yanga ri wanuluse thandululo uri zwo rali ri nga itisa hani, afho ndi hune khamusi ri nga ḓi bva na mihumbulo yo fhambananaho, nda fhedzisela ndi tshi khou i wana miṅwenda nda ya mutshatoni wawe.

Vhathu vha tshifumakadzini vha ambara miṅwenda na magwana, na masheḓo, ezwi zwithu hu shumisiwa malabi o yaho nga u fhambanana, a re na mivhala yo fhambananaho. Vha tshinnani vha ambara na vhone masheḓo ane a vha o shumiswa uri vha a ambare o rungwa nga malabi na dzi thambo dzo yaho nga u fhambana.

Musi muthu o rambiwa vhuṱamboni ha pfhi a ḓe o ambara zwiambaro zwa sialala, hu vha hu khou ambiwa u pfhi a ambare zwiambaro zwine zwi ḓo vha zwi khou sumbedza uri u bva gai, arali a muvenḓa u tea u ambara miṅwenda yawe na magwana na zwezwo zwine a nga zwi ambara zwine zwi ḓo sumbedza uri ene u muvenḓa nahone u bva gai nahone hezwo zwithu u tea uri zwi ambara nga nḓila yo ṱhonifheaho.

Hafha vhuponi ha hashu muthu wa munna u ṱaluswa nga musi a ambara marukhu uri muthu hoyo ndi wa munna, u ḓo munna nga vhurukhu. Nga hafha hashu vhathu vhanzhi vha khou ḓi tshila tshikale, vhafumakadzi a vha tou ambaresa marukhu na luthihi. Ndi ngazwo vhathu vhanzhi vhane vha vha wana vho ambara marukhu vha tshi vha hu vhanna na musi ri tshi ḓa kha zwiambaro zwa sialala vha vhanna vha ḓo vha vhona ngo u sa ambara miṅwenda na magwana.

Ndi sokou vhona u nga uri vhathu vha ambare milinga yavho na malungu a sialala zwi vha zwi ndeme nga maanḓa ngauri izwi zwi vha zwi khou sumbedza uri muthu u bva gai, ndi mu mini, wa gai. Izwi zwi vha zwi khou sumbedza na uri muthu u a ḓikukumusa na u funa sialala ya hawe nahone u a ṱhonifha zwithu zwa sialala ya hawe.

U ya nga ha Tshivenḓa muthu ane o maliwa wa mufumakadzi ha tei u bvisela mavhudzi awe nnḓa, a dzula mavhudzi a nnḓa kana ṱhoho i nnḓa, u tea u dzulela u vha o vhofha dugu tshifhinga tshoṱhe. Muthu wa mufumakadzi o maliwaho u tea u dovha hafhu a dzulela u ambara zwikete nahone izwo zwikete zwi tea u vha zwi zwilapfhu, zwi sa sumbedzi magona, zwikete hezwo zwi tea u vha zwi sa sumbedzi zwi songo bvisela zwirumbi nnḓa na magona nnḓa, zwi tea u vha zwi zwikete zwilapfhu, ha tei u ambara na marukhu.

Ee, kuambarele kwa muthu wa mufumakadzi ku a ṱalusa nḓila ine a ḓifara ngayo, arali tshi ambara zwikete zwilapfhu zwi a sumbedza uri u a ṱhonifha, zwikete zwipfhufhi ndi hanevha vhathu vha sa thonifhi na mivhili yavho.

Nṋe ndi vhona u nga mushumo wa khotsi muṱani ndi mushumo houḽa wa vhuṱhogwa nga maanḓa, mushumo wa khotsi muṱani wa tou thoma thoma ndi u tsireledza vhana na muṱa woṱhe na mme a vhana. Khotsi u tika vhana vhawe a vha alusa nga nḓila ine vha ḓo aluwa zwavhuḓi vha na mikhwa, a vha fha ngeletshedzo nnzhi dzo fhambananaho dza u fhaṱa, a vha fhaṱa zwavhuḓi uri vha vhe vhathu vha matshelo vhavhuḓi nahone vha tshi khou tevhedzela zwe khotsi a vha a zwone.

Mushumo wa mme muṱani na wone ndi wa vhuṱhogwa, a si u bika fhedzi na u itela vhana na mukala zwiḽiwa, mme nṋe ndi wa vhuṱhogwa muṱani, mme u wa ṱhogea muṱani. mme ndi ene ane wa tika muṱa nga nga maanḓa, vhana hu na zwine vho khakha kana zwine vha khou ṱoḓa u amba muthu ane vha nga amba nae ndi mme. Mme u a kona u ambea nae a u fhaṱa, a u fha ngeletshedzo dzo fhambananaho na lufuno.

Nṋe zwe nda aluwa ndi tshi zwi tenda zwine na ṋamusi ndi khou ḓi zwi tenda ndi zwa uri vhadzimu vha vha hone, vhadzimu vha hone vhathu vha ri a hu na vhadzimu zwi ndina hani musi vhathu vha tshi amba uri a hu na vhadzimu, nṋe ndi ndo a alusiwa muṱani hune ro vhudziwa uri hu na vhadzimu nahone ri vha hone wa zwi vhona, zwino ha thi nga tendi na ṋamusi u bva ṋamusi ndi tshe muṱuku thi tendelani na muthu o no mmbudza ri vhadzimu a vhaho, o zwi vhona gai ri a vhaho ngauri riṋe ri ni khou ḓivha hone ro ḓi zwi vhona.

Fhungo ḽa u phasa ndi ḽavhuḓi nga maanḓa musi muthu a tshi khou phasa zwine a nga zwi tevhedzela ndi hezwi, muthu u tea u vha na ṱhonifho yoṱhe, u tea u vhona uri ha ngo ambara vhurukhu, ha ngo ambara tshithu ṱhohoni hu nga vha dugu. U tea u dovha a vhona uri zwienda zwawe o bvulela kule hangei, o ambara tshikete arali mufumakadzi, a munna u a ḓi ambara vhurukhu, a munna u tea u dovha hafhu a vhona uri ha ngo ambara muṅadzi kana tshithu tshine tsha ḓo thithisa kana tshi ri nṱha ṱhoho. Zwiṅwe hafhu u tea u sedza fhethu hune a khou phasela uri ho kuna na nahone o dzula zwone na afho hune a khou phasela hone.

Nḓivho ine vhaswa vha i wana u bva kha vhathu vha vhaaluwa nga maitele a sialala a u ṱhonifha mivhili yavho, ndi ya uri muthu ha sokou i ta ṅwana a saathu maliwa kana a tshe muṱuku nahone ha tei u sokou lala na muthu muṅwe na muṅwe o fhambananaho. Muthu a tshi ambara zwiambaro u tea u dovha vha vhona uri o ḓidzumba, ha tea u sokou tshimbila o ambara vhukete vhuṱuku a tshi khou sumbedza vhathu lukanda lwavhe. Muvhili wa muthu ndi thembele ndi zwone zwe nda ḓiwana ndi tshi vhudziwa, ndi thembele muvhili wa muthu a u sokou fariwa, u vhoniwa na u dzheniwa nga muthu muṅwe na muṅwe.